Umlimi ezinye iy'ndlela angazisebenzisa zokuthi akwazi ukonga amanzi epulazini lakhe ukuthi angakwazi ukuthenga ama-JoJo tank, la azobeka khona amanzi awagcinele ukuthi ngelanga la kungekho khona amanzi nje lutho akwazi ukuthela ukuthelela iy'thelo zakhe ukuze zikwazi ukukhula. Futhi nenye indlela angayisebenzisa ukuthi athelele njalo iy'thelo zakhe amanzi ekuseni nantambama, ilanga lingakaphumi nanoma ilanga selishonile. Futhi nenye indlela angayisebenzisa ukuthi athole la bantu abakwaziyo ukugubha emajaridini bayenze ibhoholi ukuze akwazi ukuthola amanzi aphuma ngaphansi komhlaba ukuze akwazi ukuthelela iy'thelo zakhe ukuthi zikhule.

Mina njengomlimi, into engingayenza uma ngingenamali ukuthi umhlaba ukwazi ukukhiqiza, ngingazama ukuqale ngitshale inhlaba, inhlaba ngoba ayisebenzisi amanzi amaningi ayisebenzisi indawo eningi. Futhi abantu abaningi bayisebenzisela iy'nto ey'ningi iy'dingo ey'hlukahlukene inhlaba engangenzela imali ukuze ngikwazi ukuthi ngqale nami ukwazi ukutshala ezinye iy'tshalo futhi. Nenye into engingayenza ngomhlaba enginawo ngingagadela abantu imfuyo ngibanike indawo yokuthi la bangabeka khona iy'nkomo zabo yimbuzi njalo njalo, ukuze ngikwazi ukwenza imali eceleni, nami ngize ngikwazi ukuzithengela ezami, eyami imfuyo.

Uma bengingabe ngikuleso simo bengingahlangahlangana ekhanda ngoba bengizobe ngingazi ukuthi ngenzeni ngithatheni ngihlanganise nani ngoba nefoni izobe ingena-signal ngoba bengakwazi ukungena ku-Google ngibheke ukuthi le sihlahla engisibonayo esani siyadliwa noma asidliwa. Bengingeke ngize ngazi ukuthi ngenzani, kodwa bengaqhubekela phambili ngize ngithole la ekhona khona abantu khona.

Amazwe amaningi emhlabeni ayayithobela imithetho ye-PPE ngoba bayazi ukubaluleka kwakhona, nobungozi bamakhemikhali asetshenziswayo emapulazini amaningi futhi nakwezinye iy'ndawo lezi ezisebenzisa yona le mithi le eyingozi yokubulala iy'nambuzane. Manje wonke amazwe ayawulandela umthetho .

Lo kudla kwesayensi okwamanje akasaphathi akuphathi imizimba yethu kahle njengalo kudla lokhu kwemvelo lokhu ebesijwayele ukukudla, manje ukudla kwesayensi sekusiphathisa izifo ezingajwayelekile futhi, akusafani nalo kudla lokhu kwemvelo lokhu bekunomsoco. Lokhu kwe-GMO sesikudedela nje ukuthi sikwazi ukugcwalisa izisu ngoba nakhona kuphinde kusizele ney'nkinga futhi khona lokho kudla ngoba obhanana besazi ukuthi unesikhathi sawo, i-aphula linesikhathi sawo, i-orintshi linesikhathi sawo. Manje uwathola unyaka wonke uze uphele khona lokho kudla lokho ngendaba yesayensi nje. Futhi iyasilimaza isayensi, azisekho ney'mbewu lezi zokudla lokho okunempilo okwemvelo.

Ukube ngangiwumlimi ngingakhetha ukulima okuphilayo ngoba lokho okuphilayo ukulima kwenza ukudla okunempilo futhi okunomsoco, futhi kuyasiza nokwakha umzimba womuntu futhi ukuze akwazi ukuphila impilo ende. Ngoba lo kudla lokhu okudayisayo esikhathini esiningi kufakwe amakhemikhali lawa abulala izinto zokukhulisa umzimba futhi, and manje kwenza nokuthi imizimba yabantu ingaphili kahle. Bahlezi begula bephethwe imikhuhlane nokudla kwakhona akupheli lokho okulinywayo ngendaba yamakhemikhali. Kodwa lokhu okuphilayo kuyasiza futhi nasekukhuleni komzimba nasengqondweni futhi yomuntu.

Abalimi kufanele basebenzisane ukuze bakwazi ukuthi bonke bakwazi ukuthola imali ephaketheni kubo and ukuze nomuntu ozowuthenga bazi ukuthi bayakwazi ukubasaphotha bonke babathengele bonke nje ngoba azi ukuthi lo omunye uma kangena ukhabishi, omunye unotamati uyohamba athenga kanjalo kanjalo ey'ndaweni ey'hlukahlukene. Futhi nalapho kuyasiza ukuthi nabalimi bengagxili emuva ngentengiso yabo.

Uhlobo oludingekayo lwe-PPE, izibuko, isifonyo, amaglavu, overall-i namaguzu.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuthinta abantu ngendlela yokuthi kwesinye isikhathi kunokushisa kakhulu noma kugcine sekuna imvula eningi uthole ukuthi ezinye iy'tshalo azidingi amanzi amaningi kodwa ngenxa yemvula nje zigcine seythola amanzi amaningi zize ziphenduke nje zingasabi mnandi zingasadleki noma zimosheke. Futhi uma kufika iy'nambuzaneni lezi ey'hlala ey'tshalweni, esikhathini esiningi imvula yenza ukuthi zichamisele kakhulu ukugcwala kwazo iy'nambuzane zidla zona lezoy'hlahla lezo futhi zimoshela abalimi bese kube nzima nokuthi abalimi bakwazi ukuyothengisa zona iy'tshalo zabo.

Abasebenzi bangafunda ngokuvuna baphinde futhi bathole ukufundiswa ngokuthi iyiphi indlela elungile yokuthi bavune ngayo, kahle. Futhi nenye into engasiza nethekhinoloji mabayifaka khona lapho babafundise ngayo ukuthi bakwazi ukuvuna kahle ukuze iy'tshalo zikwazi ukukhula futhi futhi.

Yebo, kuzobasiza ukuthi bafunde iy'ndlela zokulima zakudala nokugcina ukudla okwakudala. Lokho kuzosiza ukuthi bakwazi ukuhlanganisa imfundo yamanje neyakudala yokulima, ukuze abalimi noma uma befuna ukuba abalimi abasha bazi ukuthi iyiphi indlela ehanjwayo nokuthi le ndlela yokulima isukaphi ize ifike la ikhona.

Amasu kamngani wami, amsebenzelayo uma elima ensimini ngezandla, uthi yena usebenzisa igoda leli ayekhandele lona alifaka idradi phambili, ukuze akwazi ukukha iy'thelo ey'phezulu esihlahleni. Futhi ugqoka nesigqoko nje uzithathela nesikhathi sakhe usuke angajahile uyazi ukuthi iziphi iy'thelo ekumele ay'thathe ngoba uyay'bona ngamehlo yena uyakwazi ukuy'khethela nje lapho nokuthi yiziphi esisadinga isikhathi ukuthi zikwazi ukukhula kahle bese abuye azokwazi ukuy'thatha.